Akhaonto ya cheque-ke ga e tshwane le akhaonto ya savings. E farologane ka gore ya tšheke ke a madi a magolo a e leng gore ga o ka ke o a goga mo bankeng. O a kry-a ka gangwe, or-e ka tsatsi hela, ga o tlhoka tšhelete wa e goga gangwe le gape. Cheque-ke ke madi a magolo a e leng gore ga o ka ke wa goga wa re ke a batla mo di-shop-ong kgotsa mo dibankeng, mo di-ATM, o fitlhela a seyo mo di-ATM yaanong, o a kry-a ka mo gare ga dibanka. Gape e tax-a thata ka gonne ke madi a mantsi.

O tlhoka go tlhokomela gore inflation-e ba e sheba jwang mo dipeeletsong ya gago, diperesente tse e leng gore ba oketsa ka tsone mo peeletsong eo. O tlhokomele le gore dingwaga tse o tla bo o di beile madi a gago, a o tla kgotsofalela merokotso e tla tswang morago ga dingwaga tseo. Ke dilo tse di botlhokwa tse e leng gore o tshwantswe o di tlhokomele, o di itse gore, ga ke fetsa ka peeletso eo ya madi ka sebaka se se kana, wa go kry-a merokotso ya bokae.

Go reka dilwana ka mogala wa letheka go dirile dilo botoka gore o se ka ya go ya go fola mela e meleele, go kry-a se o se tlhokang ka bonako. Dilo di kgona go tla kwa tulong e o leng ko go yone ka tsela e e bonako. Gape go thusa gore mabenkele a rona a sa phela a tletse ka dinako tsotlhe, go tsaya le sebaka gore o fetse go reka dilwana tse o di tlhokang ka nako eo. Go dirile botshelo bofefo thata, gore re nne le tšhono ya go reka dilo o ntse o le kwa ntlong.

Ntlheng ya gore di tsa madi a rona, o fitlhela ranta ya rona e le kwa tlase go fetisa ditšhelete tsa dinaga tse dingwe. Gape e re thusa go bona gore kelo ya rona kgotsa ikonomi ya rona, a e a gola kapa ga e gole. E ruta ka dilo tse dintsi, ya re bontsha gore kanelo ya rona a na ya gola kana ga e gole, direla le botshelo ba rona gore bo kgone go bonagala gore go diragalang mo nageng ya rona. Re ithuta jang ka madi a rona.

Gantsi, batho ba ba palelwang ke go duela madi go ya ka mo o ba adimileng ka teng kwa bankeng, motho a tshotse madi a le mantsi a eleng gore a feta seemo sa a leng mo go sone, kgotsa mo a golang ka gona kwa tirong. Ba bangwe o feleletsa a itsentshe mo dikolotong di le dintsi, a palelwa ke gore kgwedi le kgwedi a di patele. Pheletsong, ba bangwe ba felelwa ke mebereko, o feleletsa e le gore ga a sa kgona go duela banka madi otlhe a e leng gore o a tshotse.

Mothapi gore a kwadise modiri wa gagwe ka inšorenseng ya botlhokatiro e leng UIF, o tlhoka ID copy ya modiri wa gagwe, ditokomane tsa di-sign-ileng tsa gore o simolotse leng tiro, ke tiro e feng, a ke tiro ya leruri kgotsa ke tiro e leng gore ke temporary. Gape ka kgwedi le kgwedi o gola bokae mo company-eng eo ya mothapi.